La ntlha fa ke ne ke pagama sefofane ke ne ke tshogile, ke tshogile gore ke tlabe ke le ko moyeng sebaka se se telele. Ne ke fofela kwa Cape Town, ke ile go bona Table Mountain.

Ee, go palama sefofane ke toro ya me ebile ke batla go palama Boeing seven nine seven, kapo Mango Airwaves.

O tshwanetse go ema ko boemelafofane ba O R Tambo mme ko o ba tla mo tlhalosetsa gore o tshwanetse go palama sefofane se feng. Mme le ene a tshwanetse a itse sefofane se a tshwanetseng go se palama ka dinomoro le gore sefofane se tsamaya nako mang. Fa a fetsa go palama sefofane se, sefofane se se tsamaisa ko Nigeria. Ko Nigeria fa a fitlha ba tla mo tlhalosetsa gore o setse o fitlhile fa Nigeria ebile a ka fologa. Fa a fologa o tla batla di-taxi tse di mo isang ko a batlang go ya letsatsi leo.

Tiriso ya dibese mo ke dulang mo teng e siame. Dibese di phela di le teng mme ga di phepa, di tletse lerole. Jaanong di tlatsa diaparo tsa rona leswe.

Karata ena e e botlhale nako nngwe ga ka tshwara mogala waka wa letheka. Jaanong ga ke sa o tshwara, go raya gore nka se kgone go e berekisa karata.

Selo se se dirang gore motho e nne mokgweetsi yo o siameng ke dilo tsa go tshwana le go obamela melao ya tsela. Fa o obamela melao ya tsela wa go nna mokgweetsi yo o siameng ebile bakgweetsi ba thusa thata ka gonne ke bone ba re tsayang, mme ba re fitlhisa ko reyang ko teng.

Dikotsi tse di ka diregang di dintsi jaaka go cha. Batho ba na le go fisa dilo, dikoloi, dibese ba fisa dithaere. Ebile fa badiredi ba dibese ba setraeka, ke matsapa a mantsi ka gonne ga re kgone go ya gope.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng gore bapalami botlhe ba kgona go palama. Fa ne dibese di tsamaya ka nako ya tsone ne di ya go siya batho. Jaanong fa di tsamaya ka nako e rileng batho botlhe ba tla kgona go palama. Nna nna fa bese e ka ema ka dinao ke a go emela bese e nngwe.

Ee, ke kile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore ne ke tsogile lata mme bese ya ntshiya.

Ee, go kile go a nna le ditshupetso tsa dibese mme ditshupetso tse di ama bapagami ka tsela e tona ka gonne bapagami ga ba kgone go ya kwa malapeng. Ba bangwe ba batla go ya magaeng ga ba kgone, ba bangwe ba batla go ya mmerekong ga ba kgone.

Dibese di ka se kgone go tsamaya mo metseng yotlhe ka gonne metseng e mengwe e na le dikotsi ebile bese e tona gore e ka tsamaya mo ditseleng tse dinnyane. Mo makeišeneng go na le ditsela tse dinnyane tse bese e ka se kgone go tsena mo tsone. Jaanong ka ntlha e, bese tsamaya mo tseleng ya yone e le esi.

Koketso ya tlhotlhwa ya bone e re ama ka tsela e e sa siamang, ka gonne jaanong le rona re tshwanetse gore re ntshe ditšhelete tse dintsi fa tlhatlhwa ya bone e oketsega jaar-a le jaar-a.

Ditiriso tsa dibese nka di fa supa ka gonne tsone di a bereka shame. Di re ntsha ko malapeng, di re isa ko re batlang go ya ko teng. Fa re batla gape go boela malapeng di teng, mme ga di a phepafala fa gare ke bone fela bothata bo o, ba lerole.